Re apara masela a a leng a ma serolwana a dikgalakgala, a dikgalakgala mme ke diaparo tse di thibang mmele kaofela.

Nnyaa, ka gonne diaparo tsa setso dingwe di ntsha mmele ka botlalo mme di thiba fao le fao, mme ga o tlhoke gore go apariwe go le so kwa di conference-eng tse .

Ke moaparo wa Basotho ka gonne o thiba mmele kaofela mme ga o ntshe mmele wa mosadi.

Ee, nka gonne bangwe ba feleletsa ba rata go ntsha dinama tsa bone le go rutiwa ke diaparo tsa bona tsa setso mme ga ba sa batla go thiba dinama.

Fa motho apere sekhipa sa phologolo ya cheeta, ra tseba gore ke Mozulu ka gonne ke tsa Mazulu.

Mosadi o tshwanetse go apara diaparo tse di thibang mmele wa gagwe le nama ka gonne dilo tseo di tshwanetse go bonwa ke monna wa gagwe a le .

Diaparo tsa Setswana di diriwa ka letlalo la kgomo kgotsa la diphologolo dingwe.

Ke akanya gore diaparo tsa setso di ama moaparo wa mosadi e le tota ka gonne basadi bangwe ba feleletsa ba sa batle go thiba dinama tsa mo mmeleng wa bona ka gonne ba rata ka mokgwa diaparo tsa bona tsa setso di ba nnang mme di ka mokgwa di ntshang mmele ya bona le nama.

Ke akanya diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di fashion-e tsa gompieno ka gonne go na le diaparo dingwe tsa setso ba di tlhakanya le tsa fashion-e mme di tsamaisana sentle.

Diaparo dingwe tsa setso di dira gore basadi bangwe ba fitlhe mebele ya bona, mme di dira gore ba tsebe gore mebele ya bona ke tempele tsa Modimo go tshwana le diaparo tsa setso tsa Sepedi, tsa Sesotho ka gonne di dira gore basadi ba thibe mebele ya bona, mme le bona, fa ba rata ka mokgw'o di ba nnang le bona ba simolola go apara diaparo tsa fashion-e, tse di tshwanang le tsa bone tsa setso.

Ee, diaparo tsa segompieno di rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna ka gonne go na le diaparo dingwe ne re tseba ka segolo-golo tala di ne di apara ke banna fela go tshwana le marukgu, mme hana le basadi ba apara marukgu, mme ga ke dumelana le tsone ka gonne mongwe le mongwe o tshwanetse go apara ka fa ka mokgwa o a batlang, efela ke fa di tshwanetse go thiba dinama, mme di thibele mmele ya bona.

Ditiragalo tsa hisetori di amile basadi ba gompieno ka fa tsela e e sa siamang ka gonne basadi ba gompieno ba batla go apara go tshwana le basadi ba sekgale, mme diaparo tsa sekgale di ne di sa thibe mebele ya bona, mme le ba kajeko , basadi ba kajeko ba batla go se thibe mebele ya bona mme se, e le ntho e sa siamang.

Ke moaparo o dirileng ka letlalo la diphologolo, mme o tshwanela batho ba le bantsi ba segompieno fa ba apere fa magetleng kgotsa fa tlhogong.

Di bontsha gore basadi ba le bantsi ga ba ithate, mme ga ba itlhokomele ka gonne ba ntsha mebele ya bona, ba dira gore batho botlhe ba e bone.

Fashion-e ka dira gore batho bao ba bonwe, mme ba kgone go kry-a banna le basadi ka moaparo o ba o apereng.

Ke diaparo tsa setso sa tsa Sepedi, tsa Sesotho le tsa Matsonga ka gonne ke diaparo tse di tshwannang batho, mme a di ntshe mebele ya batho, mme di dintle e le tota.

Ke Sebelane le diaparo tsa Mapedi ka gonne di bontsha lethabo, mebala'teng e bontsha lethabo le boitumelo.

Ee, ke Sebelane le diaparo tse di dirilweng ka matlalo a diphologolo.

Di bontsha gore batho bao ba ne ba rata mebala e jwang le go dira eng ka segologolo.

Ke ne ke tla apara diaparo tse di dirilweng ka letlalo la phologolo go tshwana le nngwe e apariwa fa tlhogong le tse di apariwang fa magetleng.

Batho ba fashion-e ba lebella setso, mme ba dira fashion-e ya bona ba e kopanye le setso sa kwa lefelong leo gore batho ba le bantsi ba kgone go e reka, mme ba di apare ba ba ratang .